Uhulumeni noma izinhlangano zingabasekela abalimi ngokuthi zibanikeze uqeqesho, ziphinde futhi zibanikeze izindlela abangafunda ngazo ukonga amanzi. Njengokuthi uhulumeni angenelele abanike uxhaso bathole oma-JoJo tank, bakwazi ukuba nezinto la abazobeka khona amanzi, amanzi azoba siza uma kuwukuthi kuba nesomiso. Bafundiswe futhi ukuthi bangasebenzisi kakhulu amanzi. Bafundiswe futhi ukuthi amanzi ayaqoqwa, benze iy'nhlelo zokonga amanzi. Bakwazi futhi ukwenza nezinye iy'ndlela ey'fana nokwenza amapitsi azogubha ngaphakathi emhlabathini badonse, bamunce amanzi bakwazi futhi ukuwabeka ngendlela okuyiyona yona.

Izinselela abalimi bakamoba endaweni yangakithi ababhekana nazo, ngingasho ngithi, banenkinga yokwebiwa kamoba. Abantu bendawo bayawuntshontsha umoba, bawuntshontsha futhi ngey'ndlela ey'ningi ngoba bafika ney'moto bawulayishe. Okunye ngingasho futhi ukuthi isimo sezulu esishintshashintshayo, kwelinye ilanga kuyashisa kakhulu, kwelinye ilanga kuyanetha. Manje isimo siyashintshashintsha kanti umoba udinga amanzi kakhulu. Kwesinye isikhathi kuke kushise ngale ndlela le yokuthi umhlabathi uze wome, okwenza kube nzima ukulima umoba.

Isipiliyoni enginaso siqu ngovolo esisusa imizwa enamandla, ngingasho ngithi yilapho ngikhumbula khona ijazi lami elalinoboya, ikakhulukazi ngezikhathi zasebusika. Ngangiye-ke ngizwe nje sengathi kunomuntu onginikeza i-hug, umuntu ongangayo ongibamba kamnandi ngizizwe ngishushuzeleka, ngizizwe sengathi ngifikelwa nawubuthongo. Ngakho-ke, besingenza ukuthi lo volo ngizizwe ngiwumuntu onothile.

Izikhathi zami zokutshala ezangilethela injabulo, iy'khathi zami kade ngitshala iklabishi. Iklabishi lami ngalitshala hheyi, lakhula laba likhulu kakhulu kwaba isivuno esihle, lagcwala ingadi. Iy'khathi ezangishiya ngikhungathekile, iy'khathi la ngangitshala khona ummbila ngoba umbila ngathi sengiwutshalile usukhule kahle ngathi sengingekho ngisemsebenzini kwafika iy'nkawu ezafike zawudla zawumosha impela wamoshakala. Umsebenzi wami-ke ngawuzwa sengathi uyamoshakala ngempela ngoba ngangisebenze kanzima ukuthi siphumelele lesi sitshalo.

Ukunciphisa ukuntuleka kwemisebenzi emakhaya, ezolimo zidlala indima enkulu ngoba zinikeza abantu basemakhaya izitshalo. Abantu basemakhaya bayakwazi ukuya emahhovisi lapho okwenziwa khona ezolimo, bathole iy'thombo, bahambe bayotshala emakhaya. Izitshalo zabo zakhula bayakwazi ukuyodayisa, bayakwazi ukulala futhi bedlile, babeke isishebo etafuleni. Ezolimo futhi ziyidlalile indima ngoba bey'nikeza intsha , abantu bebe-apply-a bathola iy'mali bekwazi ukuthi baqale iy'ngadi, bekwazi ukuthi bathenge nezinto, iy'nsizakwenza ey'kwaziyo ukuthi zibasize ukuthi baqale ukulima. Ngakho-ke zidlala indima enkulu kakhulu.

Izinyosi zidlala indima enkulu ekuquqeni futhi zithuthe impova. Lokhu zikwenza ngokuthi zindize, ziqoqe, zithathe impova ezitshalweni ezithize bese zindiza ziyivithize emhlabathini, kwenye ingxenye yendawo. Lokhu zikwenza into ebizwa ngokuthi i-cross-pollination. Ngakho izinyosi ziyakwazi ukuthi zisize abalimi ukuthi zifinyelele nakule ndawo abangakwazi ukuthi bafinyelele kuyo. Zona ziyakwazi ukuthi y'thathe lapho ey'thatha khona imbewu zifike ziyidedele futhi kwenye indawo, bese kukwazi ukuthi kukhiqizeke ezinye izitshalo.

Imithelela yezemvelo yokukhiqiza ukudla okufakwe ethinini kanye neqhwa, lokhu kusuke kwenzelwa ukuze ukudla kugcineke kunomsoco. Ukuze ukudla kungasheshi kunakale, ukuze ukudla kukwazi ukuthi kuhlale isikhathi eside uma lo okusebenzisayo esekusebenzisa, afice yonke imisoco isekhona. Kushuthi lokho nje kuyasiza ukuthi ukudla kukwazi ukuthi kugcineke isikhathi eside.

Ukuze abalimi befinyelele ezimakethe ezinobulungiswa zemikhiqizo yabo, kumele babe nolwazi lwezimakethe, bayazi intengo elindelekile ezimakethe uma bezohweba. Bakwazi futhi ukuthi bahlale phansi kuxoxiswane, bakwazi nabo ukuthi bakwazi ukucela okuyiyona ntengo ezokwazi ukuthi basebenzele phezukwayo, intengo nabo abazokwazi ukusebenza ngayo. Futhi ngiyacabanga kumele babe ney'ndlela ezisezingeni okuyilonalona zokukhiqiza, bakwazi nabo ukuba nemishini yesimanjemanje ezoba siza ukuthi bakhiqize izinto, imikhiqizo eminingi esikhathini esincane. Kushuthi bayalidinga nje noqeqesho, nabasebenzi bathole uqeqesho okuyilonalona. Baphinde futhi-ke nohulumeni akwazi ukubaxhasa.

Abalimi abasafufusa ngakithi, endaweni yangakithi izitshalo engiye-ke ngibone bey'tshala, ngiye-ke ngibone amaklabishi, izipinatshi, ummbila, kube bakhona-ke nase betshala amazambane. Kodwa okuningi kuba yiwo amaklabishi, kuba yiwo ummbila okuwuwona otshalwe kakhulu. Ummbila uwona-ke otshalwe kakhulu endaweni yangakithi, okuyiwona engiye ngiwubone emasimini abantu, namaklabishi bese kuzoba isipinatshi.

Uma ngibhekana nesimo esikanje lapho kushintsha isimo sezulu kungazelelwe ngesikhathi sokukhula kwezitshalo, into engingayenza ukuthi nami ngihlale ngivivile ukuthi ngoba vele isimo sezulu ngiyasazi siyashintshashintsha kungazelele, kumele nami ngihlale nginey'ndawo lapho ey'gcine amanzi nabasebenzi bahlale nabo bevivile ukuthi uma kukhona okwenzekayo bayagxuma. Okunye, ney'tshalo engiy'tshalayo iy'tshalo ezizokwazi ukumelana nezimo zezulu ey'shintshashintshayo. Ngakho-ke, uma isimo singishintshela ngokwazi ukuthi ngisheshe nami ngingenelele ngezinto vele ezobe zikhona ngiy'bekile ukuthi zingisize. Mawukuthi kuyashisa, banisele ngamanzi. Mawukuthi kwenzekani, abasebenzi bakhona.

Ukwesekela izintuthwane ezingadini zethu ukuze zikhuthaze ukuvuthwa kwempova, ngingasho ukuthi kubalulekile ukuthi sitshale izimbali ezihlukahlukene ezingadini zethu ezizokwazi ukuthi izintuthwane zingene kuzo ziqoqe impova, ziyifafaze kwezinye izindawo ezingadini zethu. Siphinde futhi sivule nezindlela ezanele ukuthi izintuthwane zethu zikwazi ukungena ziphithize ezingadini. Ngalokho, zikwazi ukuqoqa nempova ziyishiye nakwezinye izindawo ezingadingi. Bese-ke singasebenzisi izinto ezizobulala izintuthwane ezinjengo-Doom, nakho konke okunye okubulala iy'ntuthwane.

Ukushintsha kwesimo sezulu kungazelelwe ngesikhathi sokukhula kwezitshalo, imbangela eyabangela ukushintsha isimo sezulu kwaba ukuthi imikhiqizo ethize esiyisebenzisayo yokuvundisa umhlabathi, umanyolo inomoya othize ewudedelayo. Lo moya lo ubizwa ngokuthi i-greenhouse, manje i-greenhouse uma idedeleka ibanga ukuthi kugcine sekushintsha isimo sezulu. Nokushiswa nokususwa kwezihlahla nakho futhi kubanga ukuthi kugcine kushintsha isimo sezulu ngoba izihlahla ziyasiza ekunciphiseni i-carbon dioxide.